Vusimeki bya ndhavuko byi fanele byi ringana eka rimbewu hinkwaro ku nga hi ku ku rhangela rimbewu byihi kumbe byihi. Vurhangeri byi fanele byi ringana eka vanhu hikwavo.

Ina, a ndzi ta lava ku ri dyondza hikuva Xitsonga xa ndzi tsakisa. Naswona a ndzi ta tsakela ku va ndzi xi dyondza ndzi kondza xi ndzi xi tiva ku xi ku xi vulavula ni ku xi tsala.

Lexi xi mbariwaka hi mutekiwa na muteki eka eka eka timhaka ta ndhavuko ya mucato. Loyi wa xinuna u mbala tinjhovo, ivi loyi wa xisati ambala xibelani.

Ndzi hleketa ku ri mhaka leyi a hi yona. Ku tsaka ka munhu xi ya hi ku eka nkarhi wolowo u titwa njhani, naswona ku u huma eka ndyangu wutsongo kumbe wukulu a swi vuli nchumu.

Leswi ni nga swi tolovela eka siku na siku bya vanhu lava humaka ematikoxikaya i ku va, ematikweni ya xikaya masiku hinkwawo vanhu va fanele va hlupheka hi ku kangatela mati, ku famba va lava transport, na ku ya kule va famba va lava vutshunguri. Na ku ya ekule ku famba va lava swikolo.

Va tlanga xiphemu xa ku dyondzisa mutekiwa swilo leswi a faneleke a swi endla evukatini hinkwaswo, na leswi a nga fanelangi a swi endla.

Ndzi nga langa ku endla micato leyintsongo hikuva swa endleka ndzi endla nkhuvo lowukulu, ivi ndzi tsandzeka ku xava swilo leswi lavekaka eka eka nkhuvo wolowo. Laha loko ndzi endlile mucato lowuntsongo ndzi nga ta kota ku xava swilo leswi ndzi swi fikelelaka hikwaswo.

I ku va switukulwana swi dyondzisiwa leswaku munhu u fanekele a hanya njhani ni lavakulu, ni ni lava ntsanana va ringanaka na vona. Va tlhela va dyondzisiwa ku n'wanuna u fanekele a pfumela ku rhumiwa hi lavakulu.

Ina ndza pfumelelana na swona hikuva n'wana u hanya na vanhu vo hambanahambana emugangeni, naswona va ta va va n'wi dyondzisa ku hanya mahanyelo siku na siku. Swi nga ri hi ku i mutswari wa yena kambe ku ri vanhu lava va tshamaka swin'we emugangeni va nga n'wi dyondzisa nawu.

A ndzi ta n'wi byela leswaku ndza khensa swinene ku va a ndzi kombisile swinene eka timhaka ta vutomi, a ndzi kucetela leswaku ndzi hanya vutomi lebyinene hikuva swa kala masiku lawa lama ku munhu a ku kombeta vutomi lebyinene, van'wani va nga ku tshika u famba u hanya vutomi byo ka byi nga ri kahle, lebyi eku heleni u nga ta ti sola.

Switayele leswi nga toloveleka hi vavasati va Xitsonga i ku va va ambala xibelani na minceka, ni tiyele na tikhwini kumbe vuhlalu exisutini ni mateki.

Ku hlayela mintsheketo swi na nkoka ngopfu eka ku hlayisa timhaka ta ndhavuko. Hikuva loko vakokwani va hi hlayela mintsheketo hi yi tiva, na hina rin'wana ra masiku hi ta hlayela vana va hina ni vatukulu va hina ku ya emahlweni, hi kha hi siyerisana hi dyondzisana hi timhaka ta mintsheketo.

A ndzi ta katsa tinjhovo, a ndzi ta katsa na tiyele na swibelani. Hikuva masiku lawa vo tala vanhu a va ha swi landzeleli swimbalo swa ndhavuko. Loko ndzi endla leswiwani swi design, a swi ta endla leswaku ndhavuko wa hina wu nga lahleki vanhu va ya va hlohleteleka va mbala swibelani.

Swi endla leswaku vanhu va tiva mindhavuko yo hambanahambana. Naswona loko va ta hlangana na yona siku rin'wana, swi endla leswaku va nga hlamali hikuva va ta va se va yi toloverile mindhavuko ya tinxaka tin'wana.

Mfumo wu nga endla leswaku wu hlayisa vana lava nga feriwa hi vatswari hi ku va pfuna hi swakudya, ni swin'wana na swin'wana. Kumbe ku va dyondzisa xikolo leswaku na vona va ta humelela va nga ri na vatswari.

Mitirho ya vavasati endyangwini i ku sweka, ni ku clean-a kumbe ku basisa ndyangu, na ku hlantswa tindichi kumbe swa ku dyela eka swona. Naswona masiku lawa swa ha landzeleriwa, va ha endla.

Ndzi tsakisa hi mbalelo ra masiku lawa, naswona hi mhaka ya kuri, leswi swa masiku lama a swi kali wa swi kuma evhengeleni rin'wana na rin'wana. Leswi swa khale swa mbalelo ra xikhale swa kala masiku lama, a va ha talanga va swi endlaka.

Ku vulavula tindzimi ta ku hambanahambana kumbe ta ku tala swi na nkoka ngopfu, hikuva swa endleka u ya tirha entirhweni wun'wani laha mi fanele mi na vanhu va ku hambanahambana va tindzimi to hambanahambana. Loko munhu a ri karhi a tiva tindzimi ta ku hambanahambana swi endla leswaku, vanhu va nga karhateki loko va ta eku pfuniweni.

Swi na nkoka swinene hikuva swi endla leswaku swakudya swa ndhavuko swi nga lahleki, swi ta kota ku endla na leswaku na vanhu lava nga ta beburiwa malembe leyi taka, va ta swi tiva leswaku ku na swakudya swa njhani swa ndhavuko.

Swihlawulekisi leswi endlaku munhu a va xikombiso lexinene, i mahanyelo ya yena lamanene lama a ma hanyaka siku na siku. A nga hanyi mahanyelo lamo biha, kambe a hanya hi ku va a basile, a hanya vutomi lebyinene.

Swakudya leswi dyiwaka hi vaTsonga i tihove, xigugu, tshopi, ximbudwa, ni tihove, ni xigugu.

A ndzi ta katsa timhaka ta ku cina loko vanhu va tsakile, loko va tsakile ku veleriwa ka n'wana. Hikuva va va va tsakile va va va va ri karhi va ngetelelana emutini.

Ina swi na nkoka eka mina hikuva swi kombisa leswaku ndzi le ku kuleni naswona siku leriya ndzi fanekele ndzi ri tlangela hikuva malembe ya mina ma ya va ya le ku taleni.

Xiambalo xa mina a xi ta languteka xi makiwa xi fakeriwa mabulomu lawa ya talaka ku fakiwa eka swiambalo xa vaTsonga, naswona xi endliwa hi hi ti-design ta Vatsonga.

Nkhuvulo emugangeni wa ka hina wu endliwa ematini ku ya munhu a ya ya basisiwa swi kombisa leswaku se u lava ku tinyiketela eka timhaka ta Xikwembu.

Ku anakanya ka vona a ku lulamanga hikuva a va fanele va rhangela va dyondza va kota ku vona ku va swi kota kumbe njhani. Hayi ku va vheta va teketana ku vula leswaku Xitsonga xa tika va nge se tshama va ringeta.

Eka ndhavuko wa mina lava rilaka va ambala minceka ya tima ni xidloko xa ntima, loko u ri n'wansati. Loko u ri n'wanuna u mbarisiwa xidloko xidloko xa ntima ni mpahla ya ntima

Nkoka wa ku hlawula vavanuna ni vavasati swi endla leswaku vanhu hinkwavo va va va ringana ku nga tekeriwi vavasati ehansi. Vavanuna na vavasati va fanele va ringana eka swilo leswi swa ku hlawuriwa emugangeni va fanele va ringana hikuva sweswi ku tirha fifty fifty.

Nga n'wi tsundzuxa leswaku siku ra makumu u ta swi hleketa ku ri a fanele a pfumerile eka Kreste hikuva a nga swi tivi ku loko ku hela misava ku ya endleka yini.

Ina swi na nkoka swinene hikuva vavanuna ni vavasati va fanele va endla swilo swo fana laha misaveni ku nga tekeriwi van'wana ehansi ku tekeriwa van'wana ehenhla.

Ndlela ya ku sweka miroho ya ndhavuko i ku tseleka miroho ya tin'hwembe u chela ni ni timanga u yi sweka yi ze yi vupfa ivi u phula yi ta kota ku dyiwa.

Swi ta endla leswaku vanhu va tekeriwa enhlokweni swinene naswona swa vufambi kumbe swa swa vutleketli naswona swi ta va swi ri swi vuyeriwa na swona hikuva vanhu va ta va va ri karhi va khandziya loko va tele edorobeni naswona swi nga endla leswaku va makeriwa doroba lerikulu swinene leswaku va ta kota ku famba kahle endhawini yo saseka swinene.

Vana va sweswi va va rhandza ku mbala swimbalo swa manguva lawa swa ndhavuko a va ha mbali hikuva vanhu va ku endla swimbalo swa ndhavuko davuko a va ha talanga eka ndhawu leyi hi tshamaka ka yona kumbe a va kona ku za swi endla leswaku vanhu va mbala swimbalo swa masiku lawa.

Ndzi nga endla leswaku ndzi maka ndhawu kumbe mall leyi yi nga ta tumbuluxa mitirho ya vanhu lava nga ta va kha va tshama kona eka ndhawu yaleyo. Ndzi endla leswaku ku va ni mabazi kumbe ku engetela swikolo na titliliniki leswaku vanhu va ta kota ku kuma vutshunguri.

E-e ndzi nga ka ndzi nga tlangeli na yena hikuva a hi tlangela vukhongeri byo hambana ene swi na nkoka ngopfu swa ku munhu a nga hlanganisi vukhongeri byo hambanahambana a ri yexe. Ndzi nga endla leswaku ndzi tisalela ekaya ndzi ya ekaya ndzi ta kota ku vuya loko se a ta va a hetile swa vukhongeri bya yena.

Va pfunile ngopfu swinene va tlange xiave xikulu swinene hikuva va pfunile leswaku hi kota ku tshunxeka etikweni leswaku hi hanya kahle hi nga ha pfuniwa hi mfumo wa khale wa ku xanisa wa apartheid kumbe wa mabunu.

Ina swi na nkoka swinene hikuva ndhavuko wa wena wu fanele wu landzeleriwa hi landzelela leswi vakokwana wa hina a wa tirhisa ku kurisa vununa.

Hikuva hi yena murhangeri wa tiko naswona u fanele a kombisa vanhu ku ri va fanele va hanya njhani emugangeni wa yena.

Ina swi na nkoka swinene vito ndzi nga kombisa hi ku Mzamani swi vula leswaku n'wanuna u le ku zamazameni eka swilo hinkwaswo leswi a swi endlaka.

Tshopi tshopi ku tekiwa makwembe kutani ya swekiwa loko ya swekiwile kutani ya gayagayiwa ku cheriwa ni chukele ivi ya dyiwa.

Ina va na swi va na vuswikoti vavasati naswona swi fanerile leswaku na vona va ringana na vavanuna va nyikiwa ku va va va pfumeleriwa ku rhangela na vona.

Endla leswaku nkarhi wun'wani a nga ha a nga swi tivi ku u ta fanele a tirhisa ririmi rihi leswi endlaka leswaku a teka tirimi ta vanhu ra yena a nga ha ri tekeli enhlokweni laha swi endlaka leswaku nkarhi wun'wani a rivala swin'wana swa marito.

Ku lahliwa ejaratini a swi nge endli hikuva xitandi edorobeni nkarhi wihi na wihi xi ngo ho no xavisiwa hi rhurha hi ya tshama ekun'wana naswona loko ko va ku ri na sirha a ku na munhu a nga ta tsakela ku xi xava.

Ku na swikhongelo leswi swi endlela leswaku n'wana a siveleleka eka moya yo biha leyi yo ka yi nga ri kahle leyi nga tala etikweni. Swi endla leswaku n'wana a tshama a hlayisekile a hanya hi rihanyo lerinene.

Ina swi kona hikuva vanhu va tshama va ri karhi va nga vulavuli tindzimi to fana va twisisana swinene.

Mavito ya na nkoka swinene hikuva ra kombisa leswaku loyi i mani a kota ku hambaniseka eka van'wani vanhu xivongo xi kombisa leswaku u wa ka mani naswona u suka kwihi.

U lava ku xava swiambalo swa ndhavuko swa vana va wena hi byeli hi byeli hi swiambalo swa ndhavuko leswi u nga ta xavela swona. Vana va mina ni nga va xavela tiyele, tinjhovo ni mafowani ni maphaxani.

Vuhlalu bya tin'anga i bya ku tshuka na ku basa, naswona bya mucato byi va byi hlanganile byi ri mihlovohlovo ya ku hambanahambana leswaku byi kota ku saseka byi kota ku ku hlayisa mucato ku sasekisa mucato.

Vuhlalu lebyi ndzi byi rhungile hi ku va ndzi tekile njara ni nayiti ni sungula ku hulela eka byona ni sungula ku byi hlanganisa ti-colour ta ku hambanahambana leswaku byi kota ku saseka ni heta ni boha.

Mutini wa ka n'wina ku na makoti wa Muzulu kutani u vona xibelani xa manana wa wena kutani a kombela leswaku u n'wi byela hi macinelo ya xibelana, xana a wu ta n'wi hlamusela njhani? Xibelani xi va xi ciniwa hikuva munhu a karhi a cinisa xisuti xi sungula ku jika.

Na vavanuna eka ndhavuko wa Vatsonga va fanele ku ambala yini? Vavanuna va fanele ku ambala tinjhovo.

Hi swihi swiambalo leswi ambariwaka hi vavasati hi ku ya hi ndhavuko wa Vatsonga? Vavasati va ambala swibelani.

Nqambhi leyi ndzi yi rhandzaka i Thomas Chauke, naswona u ndzi tsakisela ku va a yimbelela tinsimu ta ku aka miminti naswona hi Xitsonga xo hlantsweka.

Xana u rhandza vuyimbeleri bya muxaka wihi? Hlamusela leswaku hikwalaho ka yini u byi rhandza. Ndzi rhandza vuyimbeleri bya bya xingondo hikuva ndzi kule ndzi kha ndzi yingisela byona eku kuleni ka mina.

Nkoka wa vuyimbeleri bya ndhavuko swi endla leswaku ndhavuko wu nga lahleki tinsimu ta ndhavuko ti nga lahleki. Vana va ta tshama va kha va swi tiva ku ku na tinsimu ta ndhavuko, naswona leswi swi endla ku ndhavuko wa Xitsonga tinsimu ta wona wu nga lahleki.

Micino ya ndhavuko lowu ndzi wu rhandzaka wa Vatsonga i makhwaya hikuva swa ndzi tsakisa loko vavanuna va hlanganile va ri karhi va cina. Ndzi tlhela ndzi tsakisiwa hi xigubu hikuva xihlanganisa vafana va ku tala va ku hambanahambana va ri karhi va phikizana hi ku cina.

Dyondzo leyi ndzi yi kumaka i ku va ndzi kuma dyondzo ya ku va munhu a tshama a hlayise ririmi ra Xitsonga, naswona swi endla leswaku tinsimu ta ndhavuko ti tshama ti ri kona ti hi dyondzisa na ku aka mimiti.

Hi xihi xiyimbeleri lexi u xi tsakelaka eka ndhavuko wa Vatsonga? Tlhela u hlamusela leswaku hikwalaho ka yini u xi tsakela. Xiyimbeleri lexi ndzi xi tsakelaka i Thomas Chauke u yimbelela tinsimu ta ku ta ku ta ku aka swinene.

I tiyindlu ta ku makiwa hi timhandzi ti fuleriwa hi makenya, ina ndzi nga tshama.

Xana hi wihi ntirho wa vavasati emindyangwini ke? Hlamusela hi ku komisa. Ntirho wa vavasati i ku va va pfuka emutini va endla swa ku kukula va basisa muti, va sweka swakudya na ku vona leswaku vana va hlayisekile.

Xana hi yihi mintirho leyi tirhiwaka hi vavanuna emindyangwini? Hlamusela. Mintirho leyi tirhiwaka hi vavanuna emindyangwini i ku vona leswaku mutini ku na swakudya naswona vana va hlayisekile naswona emutini ku tshama ku ri na swakudya nkarhi hinkwawo.

Ina ndza swi hlaya ku hlaya ndza swi kota ku hlaya xivongo xa mina, ku hlaya xivongo xa mina ndzi dyondzisiwile hi kokwana wa mina wa ku bebula tatana.

Xana hi wihi nkoka wa clan name eka vutomi bya un'wana na un'wana? I ku va vanhu va tiva leswaku va huma eka muti wihi.

ku na va ntlawa lowu hi fambaku hi karhi hi endla swikhongelo naswona xikhongelo lexi xi fikile eka mina leswaku hi kota ku ta ku ta khongeriwa laha kaya, a ndzi kombela leswaku mi kota ku ndzi pfumela leswaku va ta va ta endla swikhongelo.

Wena u nghenela khwayere ya kereke ya le xikolweni xa wena kambe a va yimbeleli tinsimu leti kereke ya wena yi ti yimbelelaka, hlamusela mufambisi wa khwayere leswaku hi tihi tinsimu tin'wana ta vukhongeri u tsakelaka kumbe mufambisi wa khwayere a ndzi kombela leswaku hi endla tinsimu tin'wani kumbe ku ngetela tinsimu tin'wani hi nga yimbeleli tinsimu ta kereke, ti kereke ta kufana hi kota ku endla leswaku hi khavhara vanhu hinkwavo.

I ku va vanhu va dunisa xikwembu hi tona, naswona loko vatsakile va yimbelela leswaku va ta kota ku tsakisa Xikwembu.

Xana u vona swakudya swa manguva lawa swi ri na ku hambana ni swa ndhavuko loko swi ta eka vuhlayiseki bya rihanyo ra vanhu ke, ndzi kota ku hlamula ina ndzi vona swi hambanile hikuva swakudya swa sweswi swi chelacheliwa na tikhemikhali, naswona swa ndhavuko a swi nga ri na tikhemikhali.